Ke le ka utlwa taba e bohloko haholo eo hothweng bakganni ba di-Uber le di-Bolts ba etsa ho bapalami, wa bona ba ikgakantse ekare bao isa moo o batlang ho ya teng mme batswe tseleng ba fihla bao lahlele hlatheng feela ba nke dintho tsa hao, ha o le motho wa mme e be ba iketsetsa feela ka wena. Ke taba e bohloko haholo e leng hore rea di utlwa di a etsahala mona mo re phelang teng.

Ke utlwile hore tjhelete e ngata haholo mona dikoloing tsa Uber le Bolts. Ntho e re tlo etsa le motswalle wa ka, ke ho ingodisa ho Bolts kapa Uber e be ke tsela e re tla thola tjhelete ka yona. Ha ke utlwa ba hlalosa ho na le di persente tse itseng tse Uber e di nkang le wena tseo kgonang ho di nka, mara empa ho thwe ka beke ha o sebeditse hantle, wa kgona ho fihlela tjhelete e kalo ka dikete tse hlano.

Batho ba baholo e ke le kgobeng matshwafo le se ke la lwana. E mong o re o ne a dutse setulong seo, enwa e mong o re ho e mong ha reka setulo ka mona ka tekesing a ke ke a mo tlosa moo, hobane ha sa dule ho se seng. Ke yona ntho e ba lwantshang ene ke ntho e se shebahalang e leng ntle haholo setjhabeng. Jwalo ka ha e le batho ba baholo, o tlametse ba ile ba dula fatshe ba buisana hantle jwalo ka batho ba baholo, ha e ntle hohang, jwalo ka ha e le batho ba baholo.

Molemo wa sena ke hore, jwalo ka ha maemafofane a maeto a se lehae, a fumana ditoropong tse itseng, ke hore ho ke ke ha ba le sephethephethe moyeng. Ho e leng hore, ho hafola dikotsi tsa difofane ke molemo oo. Dimpe ke hore ha ebang o batla ho tsamaya ka sefofane, o tla tlameha ho nka leeto le lelelele e bang o se ditoropong kapa diprofenseng tseo e leng hore maemafofane a teng.

Re ke ke re tlo palama taxi ena hobane hangata ha e le tjena e re tabolela diaparo, e tlo tsamaya ema ka rona tseleng, e tsamaya ka lebelo la fatshe haholo. Re tlo nka nako ho ya moo re yang teng ebile ha e bonahale e le koloi e loketseng ho tsamaya tseleng ena ebile e re dudiswa bohloko.

Bophelo ba ka bo bonolo haholo. Ha ke kgona ho sebedisa Uber kapa Bolts, hobane ha o tswa ho etsa dintho tse kareng ho reka dijo ka bongata. E ba bothata haholo ha o kena le tsona tekesing, empa dikoloi tse kareng Uber kapa Bolts di entse seo se be bobebe haholo hobane ebile di ho beha hekeng moo o yang. Se ding sa dintho tse e ntseng Uber le Bolt tse ding tsa di .

Ke nahana hore ke ntho e bohloko haholo ena e etsahalang, e bileng e behang bakganni ba dikoloi tsena kotsing haholo, hobane ba se ba tla tshaba ho tshepa ho ya di bakeng tse itseng.

Ho ya ka nna ha ke bone e le ntho e ka lokiseha, empa se ka e tswang haholo ditoropong tse kgolo, ke hore ho be le tumellano ya hore dikoloi tsena tsa Uber kapa Bolts e be tsona tse sebetsang bosibu, e be ditekesi di sebetsa, motshehare. Le dikoloi tsena tsa Uber kapa Bolts ebe ha di sebetsa motshehare di fihlela dibakeng tse ke leng hore ditekesi ha di fihlele empa ha ditekesi di fihlela sebakeng se itseng, ebe dikoloi tsena tsa Uber kapa Bolts ha di fihli sebakeng seo.

Ke tla kopa mokganni a mpontshe bopaki ba hore kannete enwa ke mopalami jwalo ka nna, hobane naha ya rona ha ya bolokeha hohang. Ya bobedi, nkeke ka ba le bothata ka seo hohang haeba ke bona hore ke mo palame jwalo ka nna ene mokganni a nkopile hantle. Ha ke utlwa ke sena tshepo, ke tla jwetsa mokganni a fete ke tla nka e nngwe e tlang Uber.